Wi-fi o ka e sebedisa hore nanang o kgone ho kena bo di social media tse fapaneng jwalo kapa Whatsapp kapa yona TikTok. Mme e kgona ho thusa hore nahanang o tlohele ho ho sebedisa tjhelete e ngata. O re ke data hore re kgone ho etsa di ntho tsa di . Wi-Fi re ka sebedisa di selefounu, di laptop-ong le di smart TV ka har re tseba hore matsatsing ana ho sebediswa di smart TV tseo ka di sebedisang hore o shebelle di movie. Kapa tsa rona di di pa di pale tseo di ratang ka mehla. So Wi-Fi re ka sebedisetsa tsela tse ngata re ka sa le hore re etse di videocall kapa re letsetse batho ba batho be re bua le bona di phone tsa rona. Ka ha o WhatsApp e dumella hore o ka sebedisa Wi-Fi, o letsetse batho bao ba ratang ka videocall, kapa ka yona call e o e tlwaetseng.

Mohala wa thekeng o entse bophelo ba ka bobe bo bebeb haholo malome ka ha se re kgona ho reka dijo kapa tsona diaparo hotswa di shopong tse ka mose. Mme ke kgona ho di tracker. Di parcel tsa ka hore di tlo fihla neng le hore di fihla neng ka hara naha ena ya rona. Mme app-o tse kang bo over eight, o ka kgona ho di sebedisa hore order-a dijo hotswa di restaurant tse fapaneng. Jwalo ka bo KFC le wona mabenkele a hona a di tjho jwalo kabo, Pick n Pay Checkers. Le di ntho tsa hao tsa di rekileng di ka e tlisa ho wena ka tlung o sa hlokahale, wena o nkete tekesi o ye molong kapa hona mabenkeleng ao. So technology e entse bophelo ba rona matsatsing ana bo be bobebe haholo le hore o ska sokola ho bua le metswalle ya rona, jwalo ka re sebedisa di app tse kareng bo WhatsApp. Re kgona ho etsa di video call, re kgona ho ba founela bale hole kwanana ba se haufinyana le rona.

E ha hona le loadshedding company-ing re sebedisa generate-a kapa yona Wi-Fi esa hlokeng mosebetsi e sa hlokeheng motlakase hore e sebetse. So Wi-Fi hona le Wi-Fi tse sebetsangntle le motlakase. Mme sena se etsa mosebetsi wa rona bo bobebe haholo ka hore hare sokole. Wi-Fi e dula e le on ka nako tsohle. So, kapa hona re ka sebedusa le generate-ra. Re kgone ho thusa hore di-computer tsa rona di dula di sebetsa, di se ke tsa tima. So, load shedding ha ha e sisisi. Ha e re sitise hore re ka tswela pele mesebetsing ya rona hore re sebedise di Wi-Fi tsa rona. Kea leboha.

Abuti ne ke file ngwana hao founu ya ka, mme e kentse playlist ya ka. Ha ke tshwara founu ya ka ke thole hore playlist ya ka e tlohile mme sena se nkutlwisitse bohloko haholo. Ka hoba jwale ke tlo tlameha ho qala fatshe ke etse dipina tse ding. Sena se tlo mpatla Wi-Fi e ngata kapa yona data e ngata hore ke etse. So so ke utlwile bohloko ka hoba playlist ya ka neke rata mme ene e nthabisa hake e mametse. Hakesa hlotse ke kadima ngwana hao founu ya hao hobane ha ke mo kadima founu ya ka. O senya di ntho tsa ka o di tlosa founung ya ka mme sena seng amile ha bohloko maikutlong.

Dumelang e tlile ke letsetsa mona, ke batla ho tsebisa ka karete ya ka ya decoder e lahlehileng. Ne ke ile mosebetsing ke sile bana ka tlung so ka hobane wa tseba bana ke batho ba thibaneng haholo. Ke ha ba nka karete ena ya decoder ba e ntsha ba bapala ka yona ke bae lahla mme ha ba sa hopola hore ba e beile kae. Mme ne ke kopa le nthuse ka ho etsa karete e ntjha ya decoder, mme le ntjwetse hore ke tla tlameha ho etsa ho etsa eng hore ke etse karete ena e ntjha. Ka hoba kea e hloka mme ya nthusa hore nana ke kgone ho shebella di soapie kapa dipale tsese etsahalang ka mona ka television-eng.

Dumelang ke ile ka reka data yaka ya hang phapusing so ke qeta ho thola molaetsa ya rona nang data ena e tlile tlo fela. Mme hake so ka kgona ho sebedisa kaofela, kapa ke sebedise di ntho tseo tse ne ke reketse yona, ke ne ke kopa tsa lona hore le nhlalosetse hore leka se kgone hore le extend-e. Le ekeletse ka letsatsi kapa ka matsatsi a mabedi hore data ena e e fele, ka ha kea e hloka ka nnete nnete. And-e hakena tsela e nngwe ya hore nka reka data e nngwe. Ke kopa kea tshepa hore nka thabela tshebedisano mmoho ya lona kapa le njwetse, hore ke tla tlameha ho etsa jwang hore ke fumane data e nngwe e tla kgona ho nka nako e telele e ska fela ka mapele.

Eo ke mo latela nna ke ke latela Rorisang Thandekiso. Mme seo kese ratang ka ena, ke rata ka hore ke motho a pholositsweng mme nako e ngata o bua ka Modimo kapa ka yona lentswe la Modimo. So sena se kgone ho ho mpeha madulong a matle ka hare ka ha ke kgona ho ithuta tse ding tsa di ntho ka lentswe la Modimo. Ho yena ho tswa ho yena kamehla mme le boitshwaro ba hae ke o nepahetseng. mme sena se nsunsumeletsa hore nna ke kgone ho itshwara hantle jwalo ka ngwana mo Kreste. Mme tse ding tsa di ntho ke kgone ho di etsa ka nepahalo mme o nkgothaletsa hore ke nenne ke sebetse ka thata. Hore ka le leng la matsatsi, ke fumane ke tlo kgona ho i fumana ke na le tjhelete jwalo ka yena. Ka ha kgona ho ho tsamaya a ya di bakeng tse fapaneng. A kgona le ho ya bo mose, mme sena se nkgothaletsa hore le nna ke sebetse ka thata hore ke tla ke kgone ho iphumana ke tshwana le yena ka le leng la matsatsi.